Angicabangi ukuthi kuwumqondo omuhle ukuthi ngisebenzise imali ebolekiwe ukuze ngizokhokhela umshado wami. Ngicabanga ukuthi kuyinto engeyinhle impela ukuthi ngingaqala uhambo lomshado uliqale ngey'kweletu. Kungabe lokho kuwukuthi ngikhetha ukuletha iy'nkinga emndenini wami nasemshadweni wami. Ngibona ukuthi indlela engcono ukuthi ngiyonge imali. Kube khona imali engiyongayo inyanga nenyanga, mhlawumbe ngingakhetha iminyaka emibili noma emithathu. Kuye ngokuthi ngifuna ukuba nomshado onjani. Kube nemali engiyonga inyanga nenyanga ngiyifake ebhange elengeza i-interest uma ngabe kukhona imali oyongayo ebhange lakho. Bese kuba ukuthi ngenza isivumelwano sokuthi ngiyikhipha ngayiphi inyanga eqondene nomshado lowo.